Fa ke pagama sefofane ke ikutlwa ke itumetse, ke kgathalala le go itumelela boikhutso. Ke kwa naga ya naga kgotsa kwa lefelong le le tletseng tlhago le maphato a mantle.

Ee, toro ya me ke go ipona ke pagama sefofane. Ke tla rata go fofela ka gonne go ntlhagisa maikutlo a monate, go na le boikhutso le go bona lefatshe ka matlho a me. Ga ke tshabe ka gonne ke itumelela boikhutso, mme ka tlhaloganya gore bangwe ba tshaba ka gonne ba bona sefofane se ka nna kotsi kgotsa se tshosa.

Kgato ya ntlha tsala ya me tshwanetse a reke tekete ya sefofane go tswa mo nageng ya rona go ya Nigeria. Kgato e e latelang ke go netefatsa gore o na le passport e e sa khutleng le VISA ya Nigeria ya fa go tlhokega. Fa a tsena kwa boemelong jwa sefofane mo nageng ya rona, o tshwanetse go tlatsa di-form-o tsa sefofane le go bontsha passport-o. Fa a fetsa se, fa a tsena kwa Nigeria o tshwanetse go latela melao ya boemela jwa sefofane, go bontsha passport-o le go tsaya ditaola tsa go tsena mo nageng.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e botlhokwa ka gonne e thusa batho go tsamaya fa ba sena modiri wa motsei. Ke rata gore di oketsa kgwebo le go thusa ba ba senang motshameko or dikoloi. Tse o ke sa dira teng ke gore dibese di tlhoka nako e ntsi go tsamaya ka gonne di kgaotso tsa go tsamaya gantsi, mme bangwe ba di tsenela ka bogale mo ditseleng.

Fa ke leka go dirisa karata e e botlhale mathata a leng teng ke go tlhoka go netefatsa gore karata e tsamaya mo tsamaisong go utlwa ka tsela e e tshwanetseng fa go rekiwa le go rekisa, le mathata a thekenoloji jaaka metšhini e ka se amogele sentle. Gape go nale nako tse dingwe fa tshedimosetso ya karata e ka latlhega kgotsa go a nna thata go rekisa ka yone.

Fa ke leka go dirisa karata e e botlhale, mathata a leng teng ke gore dikarata dingwe ga di amogelwe sentle ke motšhini kgotsa tshedimosetso ya karata e ka latlhega ka nako e nngwe. Gape go nna thata fa o batla go reka kgotsa go tsenya madi ka yona ka ntlha ya di-procedure tse di kgatlhanang.

Fa go na le strike-e, dikotsi di akaretsa go tlhoka go tsamaya ga batho mo metseng, go latlhega ga dithoto tse di tlhokegang letsatsi le letsatsi, le kgatlhego mo tirong. Batho ba yang ko tirong ba amega ka gonne dibese di palelwa ke go tsamaya, ba ka nna ba feleletsa ba latelwa, ba feleletsa ba sena thuso ya go fitlha kwa tirong ka nako.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gonne go tlhokega go laola batho ba ba yang tirong le go oketsa tshireletso mo ditseleng. Fa bese e ka go ema ka dinao, o ka dira gore o leke go tsena mo beseng e nngwe, o gotlheletse go ya kwa tseleng e e tshwanang, kgotsa o ka letla go ema nako e nnyane fa go ntse jalo.

Ee, ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya go tsamaya ka ntlha e sa lekaneng ya nako kgotsa go ema ga bese mo tsela. Se se dira gore o lateletswe o tshwenyegile ka ntlha ya nako, mme se ka dira gore o feteletse o tlhaeletsa kgotsa o palelwa ke tiro kgotsa kopo ya bosigo.

Ee, mo tikologong ya me go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese. Maitemogelo a me ke gore go ka nna le dikotsi tse di ka tswang fa batho ba sa latele melao ya tsela kgotsa ba tshameka mo ditseleng. Batho ba ba yang dibese ba amega ka gonne go nna le ditshupetso go dira gore ba lateletse. Ba feleletsa ba palelwa ke go fitlha ko ba yang teng ka nako.